Qala siqala silungise uyowuxelela abantu kuqala, abantu bekhaya. Kuhlalwe imithingi kuqala. Emveni koko ke ngoku kusilwe umqombothi,. Kulapho ke abantu abangoomama baza kuqala bapheke kwenziwe, bapheke izidudu, kuvutyelwe, kwenziwe umqombothi, kubhakwe. Kuthi ke ngoku phaa xa ngoLwesihlanu kuxhelwe kulungiselelwa ungomso ke ngoku, lo nizawube nisenza ngawo umsebenzi, which is uMgqibelo. Uya kube enguMgqibelo ke mhlawumbi.

Eyona nto indenza ndixhalaba kakhulu iba ngoongqalintloko okanye oonqevu abangafuni ukuhamba bayozisebenzela, bafuna ukuthatha izinto zabantu abazisebenzele ngokwabo. Ngoko ke, ndiye ndibe nexhala mhlawumbi lokokuxhilelwa kwabo izinto zabo, iimali zabo bazawube beziphethe. Mhlawumbi kuxhilwe iincwadi noobhaka babo ababaphetheyo. Okanye maxa wambi ndibixhalabele into okokubana bangaxhilwa, ingakumbi abo bangamantombazana, baxhilwe bahambe bayokwenziwa, badlengulwe mhlawumbi okanye babulawe ngoba ilizwe lethu alisakhuselekanga.

Yonke into izawuthi isenziwe ngalaa mini ilindeleke kubo. Ngabe kulindeleke into yobana mabapheke, ngaba kulindeleke uba mabenza amarhewu, ngabe kulindeleke uba mabenze ijinja, ngabe kulindeleke uba bayotheza iinkuni. Ngabe kulindeleke into yobana amanzi la azawube esebenza phaa, azawube esetyenziswa, azawube eyokhiwa ngabo. Iinkuni ezi kuzawubaswa ngazo zizawube ziyothezwa ngabo. Ukutya okuza kube kutyiwa, kuza kube kuphekwe ngabo. Nokulungisilela ukutya ukukera iitapile ukwenza ukwenza yonke into, ukunqunqa amakhephetshu, konke oko yonke loo nto ixhomekeke kubo.

Yindlela oyizamisa ngayo ipapa yakho. Namanzi wakho nomilimili wakho ungabi mnintsi kunamanzi wakho. Qala funeka umise amanzi wakho abile, ugalele umgubo wakho, uzamise kangagomlinganiselo. Umgubo wakho ungabi mnintsi kunamanzi wakho xa uzawupheka ipapa. Uqhubeka uzamise khona kuze kungabikho zigaqa kwipapa yakho, yeyona nto ibalulekileyo noba ipapa yakho ibhadle. Uyibhadlise ipapa yakho kwaye namanzi akho abile.

Indlela owenza ngayo xa ufuna unceda umntu. Wena uza umntu ucela uncedo kuwe, wena uyeza ufune unceda. Umzekelo wento ibikhe yenzeka, kunomntu ofune ifowuni, waboleka ifowuni efuna ukubhala amanani athile. Kanti akafuni ukubhala amanani, akhona amanani afuna uwathatha apha kumnxeba. Wahamba wayokhupha imali ebhenki. Ngoko ke kutsho ukuthi indlela ebesidla ngokunceda ngayo abantu ngoku izawusenza into yobana singakwazi ukubanceda ngoba kaloku sixhalabele ukubelwa izinto.

Kunezinto ekufuneka ahambe ayozijonga. Okokuqala, funeka uqala ajonge ikwekwe le into yokubana ingabe ikulungele na ukuya ehlathini. Ingabe ikulungele ngokwasengqondweni, ingabe ikulungele ngokwasemzimbeni uba ingaya ehlathini? Okwesibini, funeka aqinisekise into yoba unayo imali yokwenza lo msebenzi. Okwesithathu, funeka aqinisekise ngeento ezizawuxhelwa, umzekelo iibhokhwe zokwenza isiko lomntwana. Kufuneke nalo aqinisekise ngeebhotile zotywala ezifunwayo nezi zizinto eziziimfanelo zabantu abazaziyo bona ebuhlanti ukuthi ziyadingeka.

Kubalulekile ukuba uzazi isiduko sakho, kubalulekile ukuba uzazi imvelaphi yakho, kubalulekile uba uzazi uba ungubani na. Kubalulekile uba uzazi uba uzalwa ngubani na, ungubani na wena. Ngoba ngenye imini uyawuze udibane nomntu ufune ukutshata naye ungayazi ukuba ninesiduko esinye. Ngoko ke kutsho ukuthi niyazalana, ngoko ukutsho ukuthi izinyanya zenu zinye, ngoko ukutsho kuthi ningabantwana bomntu omnye noba nje ngaba nina ningazani. Kodwa isiduko sibalulekile ngoba uye uzazi ukuba ungubani, uzingce ukuba ungubani nobuwena bakho.

Kudala phaya ke abantwana babethiywa ngeziganeko ezithi zenzeke. Ngoku abantwana bathiywa ngokubangqongileyo okanye abantwana bathiywa ngendlela abazali abaziva ngayo ngokufika kwabo. Umzekelo, xa kusithiwa nguAvuyisiwe umntwana, zube abo bantu bevuyiswe ngobukho bomntwana lowo. Ngoko ke ngoku kweli xesha kuthiywa ngendlela abazali abaziva ngayo. Ngamanye amaxesha ke abanye abantu bathiya ngeziduko nokuzidla ukuba ngumntana wamaTolo, ngumntwana wamaZizi, ngumntwana woobani bani, bayambanga.